Izithuthi zomphakathi kumele kube yizithuthi ezingawukhandi umsindo futhi ezingakhahlazeki, ngoba kumele kugibele abantu abasebadala, futhi akumele kube izithuthi esezindala kakhulu, ngoba lokho kungadala nezingozi kuphinde kudale nobuthakathaka emizimbeni yezaguga.

Into yokuqala nje engingayenza, ukuthola indlela yokuxhumana nenkampani yendiza ebengiyigibele. Uma sengiyitholile, mase ngicela usizo lokufuniswa impahla yami elahlekile, ngoba ibona abazi kahle ukuthi esikhumulweni sezindiza izinto ezilahlekile zibekwa kanjani futhi zitholakala kanjani uma umnikazi esezidinga.

Yebo, kakhulukazi ngapha kwelakithi KwaZulu-Natali, impahla inokuthatha isikhathi eside. Uma ngicabanga yenziwa ukuthi abasebenzi mhlasimbe abanele ukwenza lo msebenzi wokuletha impahla ngesikhathi, nanokuthi uloliwe ubuye uthathe isikhathi eside awufani nezigqola zomlilo zesikhathi samanje.

Izimali ezibolekwayo zinomthelela omkhulu, ngoba uma inkampani isebenzisa izitimela iyonga kakhulu. Ngoba izitimela zikwazi ukuphatha impahla eningi kakhulu ezitimeleni zibe zingeke zimoshe imali. Kodwa, uma besebenzisa izinqola zomlilo noma indiza, kudingeka imali eningi ekubeni impahla ethuthwayo izoba ncane.

Ngicabanga ukuthi kudingeka ukutshalwa kwemali ukuze kunyuswe izinga lokushesha kwempahla. Uma kungatshalwa imali eningi, isikhathi singancipha impahla isheshe ifike khona izitimela zizobuyela emumva ziyolanda enye impahla. Ngisho nayo inkampani ingenza kahle kakhulu uma kungenzeka njalo.

Yebo, zikhona, ikakhulukazi ukuphepha kwempahla esuke ikuloliwe. Ngoba isivinini ngisho singaba phezulu noma sibe phansi into ebalulekile ile mpahla ethuthwayo. Uma isivinini sikhulu kakhulu noma siphezulu kakhulu impahla ingafasiwe kahle, noma ingahleli kahle, kungenza ubungozi ngoba impahla ingachitheka noma impahla imoshakale. Okusho ukuthi ukuhlala kwempahla kubaluleke kakhulu ngisho ukudlula isivinini.

Abamukela kahle kakhulu, ngoba ukuhlukana kwezikhathi zamabhasi kuvuna wonke umuntu. Uma ufuna ukuvuka ekuseni kakhulu akhona amabhasi asuke ekhona. Uma ufuna ukuvuka ekuseni, sekuphume ilanga akhona futhi amanye amabhasi. Uma ufuna ukuphuma endlini sekusemini akhona futhi amabhasi. Uma sengisho usubuya emsebenzini noma ezihlotsheni akhona nawantambama. Ashiyana ngezikhathi nendlela elungile futhi evuna wonke umuntu.

Khona kuyinto edinga ukubekezelelwa, ngoba impahla ihamba isikhathi eside ngaphambi kokuba ifike. Kuthi ngisho isifikile, kusamele futhi ilindwe isikhathi eside, ukuthi kuphume noma kukhishwe ukhabhoni. Lapho ngeke impahla isebenze noma isetshenziswe ngaphambi kokuba kukhishwe ukhabhoni kuqala. Ayikho enye indlela, yikho ukuthi kulindwe.